Ngokowam umbono eyona nto inzima phakathi kokutyala umbona nokuvuna, kukutyala ngoba ukutyala kuthatha ixesha kwaye kufuna umntu ahlale ecoselela, ehoyile, enkcenkceshela esusa nokhula ngeentsuku nemihla ngemihla. Kanti ukuvuna kona kubonakala kulula kunokutyala.

Ndingaqala ngokumbonisa izicwangciso esingenza ngazo imali, ndimcacisele ndimbonise indlela esingakha ngayo ubuhlobo nezinye iinkampani, ubuhlobo neendawo esihlala kuzo, indlela esingenza ngayo imisebenzi ukwehlisela nenani labantu abangasebenziyo nendlela esingaduma ngayo ngelishishini.

Ukuthetha inyaniso, abantu bakuthi abakho semdleni lokwenza, lokwenza iigadi ngoba inani labantu abaninzi abanalwazi luphathekayo ngokuvuna nokutyala izityalo noba zezi zinjani na. Ixesha langoku abantu bakuthi becofa iifowuni, badlala iifowuni, babukela iithivi. Abanandaba nokutyala okanye ukuvuna, eyona ndlela yokwenza ukutya.

Awona mazwe athenga isivuno seziqhamo apha eMzantsi Afrika yiUnited Kingdom, iMiddle East kanye neAsia.

Kuba nefuthe kakhulu ngoba iziqhamo zezinye zezidingo esingakwazi ukuphila ngaphandle kwazo, ezidingwa ngamajoni omzimba kanye negazi.

Esona sityalo ndisithandayo ngamazambane, ndiyawathanda kuba anomsoco, adingwa ligazi kwaye amnandi.

umoba ubalulekile kwizizathu zoqoqosho nezolimo ngoba ngowona mthombo weswekile, imveliso esetyenziswa kwihlabathi jikelele kwaye ikwadlala indima ebalulekileyo kwimveliso ye-bio fuel.

Oojongilanga babalulekile ngenxa yezizathu ezininzi ezinye zazo zibonelela ngomthombo oluxabisekileyo kweoyile thina etyiwayo kunye nembewu. Eyesibini, ukutsala i-pollinaters enenzuzo njengeenyosi. Eyesithathu, kwaye inokuphucula impilo yomhlaba.

Umhlaba ekutyalwa kuwo ubaluleke kakhulu imeko yawo ngoba iziqhamo ezityalwayo kulo mhlaba zixhomekeka ukuba lo mhlaba zityalwe kuwo ulunge kangakanani na kwaye ucoceke kangakanani na ngoba kufuneka owa umhlaba udityaniswe nemanyoli, udityaniswe namanzi kanye nezinye izinto ezidingwa ziziqhamo okanye izityalo.

Izinto ezenziwayo xa kulungiswa umhlaba ukuze ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezintle kugalela umgquba, yenye yeendlela ezintle zokuphucula umhlaba nobume bomhlaba kunye nomthamo wawo wokubamba amanzi. Kukongeza umgquba uya kubonelela ngezondlo kwezitiya zakho, iintsholongwane zomhlaba kunye nezityalo.

Abalimi babaluleke kakhulu kuba bavelisa ukutya okugcina ubomi bomntu bedlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni ukutya, ukuzinza kwezoqoqosho nokunyamekela imeko bume.

Andiqondi ukuba uMzantsi Afrika unayo imali okanye unawo oomashini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga iimpahla ngendlela yoneleyo kuba uMzantsi Afrika yindawo asakhulayo, esadinga nezinto ezinintsi kanye nenkxaso yile nto izinto ezininzi apha eMzantsi Afrika singazenzeli sizithenga kwamanye amazwe.